Mina a ni ta endla leswaku tanihi mutsari ni nga se publisher kumbe ku tsala timhaka ta tiko, a ndzi ta lavisisa hikuva swi nga onhela munhu un'wana vumundzuku bya yena loko u tsale mavun'wa hi yena, u tlhela u tsala swilo swo nga swi nga ri swona. Swikahle ku lavisisa kutani u kuma timhaka leti ku nga ntiyiso, kambe mahlevo tikweni mafamba ngopfu ku tlula swilo leswinene. Hi xitalo hikwalaho vanhu va tsala mahlevo ku tlula swilo swa ntiyiso.

iPhone yi hambane kule swinene na Samsung, wa kota ku yi tracker loko yi lahlekile, wa kota ku vulavula na Siri loko u borhekile, wa kota ku tirhisa foni ya wena u nga yi tlhavangi na switsongo u vulavula na Siri, u n'wi byela ku Siri ni kombela u fonela manimani nikombela u endla yini yini, yi hambane kule swinene na Samsung. Kambe Samsung a yi swi koti kuendla ku ri u yi tlhavetela u nga yi khomangi Iphone wa swi kota ku yi tlhavetela u nga yi khomangi and hileswaku iPhone wa yi hakela n'hweti na n'hweti kambe Samsung u yi tirhisa mahala.

Mikarhi yin'wanyana swi kona swiphiqo loko u kuma leswaku endhawini leyi u tshamaka ka yona ku hava network, kumbe ku fambe gezi, loko ku fambe gezi Wi-Fi a yi tirhi. U fanekele u tiva leswaku Wi-Fi yi tirha njhani etikweni leri u tshamaka eka rona hikokwalaho u nga ta kota ku lunghisa swiphiqo leswi u hlanganaka na swona.

Hikuva laha va sitokaku kona a ku fani na tindhawu leti va tshamaka ka tona a ti fani. Ku na van'wana va tshama emadorobeni lamakulu ku fana na va joni na va Cape Town swilo swa kona swi durha swinene, hikwalaho ka ku va va hakela rent yo durha swinene. Va tlhela va hakela na vatirhi mali yo durha swinene, a swi fani na loko va tshama Limpopo eLimpopo swilo swi chipile a swi fani na le joni.

Hiloko u tirhisa foni ya wena, kutani yi ku correct yi tlhela yi ku kombeta leswaku u fane u tsarisa ku yini letere ro nkarhi kumbe xivulwa xo karhi.

Timfanelo ta nkoka i ku va, va va na ntiyiso va tlhela va tirhisa swi leswi swi nga na nkoka, na swi leswi swi nga chekiwa leswaku swi fanelekile ku va swi xavisiwa eka inthanete.

Switichi leswi ni swi tivaku i Munghana Lonene FM na Capricorn FM na Phalaphala FM. Xitori lexi ni xi yingiselaka i xa Mina hi Mina hi Mina xa Vatsonga hikuva na mina ndzi mutsonga, ndzi tlhela ni dyondza swo tala eka va Boncisi na Karlin.

Hileswaku va fanekele va kombisa mitlangu leyi vanhu va lavaka ku ta vona yona, kumbe mitlangu leyi yi nga duma, kumbe mitlangu leyi yi nga le ku tlangeni eka vhiki rero kumbe eka nkarhi walowo. Hileswaku vanhu lava va rhandzaka mitlangu yaleyo va ta hlaya va tlhela va hlayisisa leswaku va ta kuma timhaka leti endlekaka hi mitlangu yaleyo.

Ni nga va hlamusela leswaku, ku tirhisa router swi olovile swinene, va fanekele ku teka tinomboro leti ta pin ya vona ya Wi-Fi eka.

Tanihi muxavi wa Wi-Fi u nga famba u ya laha u nga xava kona Wi-Fi ya wena, leswaku va ta kota ku ku lunghisela Xiphiqo lexi u hlanganaka na xona, hikuva kuhava ndlela yin'wana ya ku lunghisa Wi-Fi handle ka ku ya ka xitolo kumbe ndhawu leyi u nga xava ka yo Wi-Fi va ta va ta kona ku ku lunghisela Wi-Fi ya wena leswaku mi ta kota ku connect hindlela leyi faneleke.

Ti nga va pfuna swinene leswaku va kota ku tlakuka, loko vona va yisa vuyimbeleri bya vona kumbe vunanga bya vona eka ti-platform-o letiya hikuva ti ta voniwa hi wun'wana na wun'wana loyi a nga kona laha sata Afrika-Dzonga.

Yipfuna swinene leswaku hi tiva leswi swi humelelaka etikweni nkarhi lowu hi hanyaka eka wona. Naloko munhu a lovile hi xitalo u swikuma kona. Na mitirho va yi Post kona va yi tsala kona. Na swilo leswi swi humelelaka timhangu to biha, ti-accident loko munhu a humelele hi nghozi ejoni wo tshama eLimpopo u nga kota ku yi vona eka ti-app to burisana. timhaka to tala leti ti humelelaka na loko u lahlekeriwile hi n'wana, u lahlekeriwile hi foni, u humelele hi nghozi wa kota ku tsala lahaya eka ti app to burisana kutani vanhu lava va nga le kusuhi na Swilo leswi u swi lavaku va kota ku ku pfuna. Hi kota na ku xava timphahla hi kota na ku sungula na ma-business hi tona ti app teto.

Ni nga va hlamusela hindlela leyi leswaku ku tirhisa eeh, router swi olovile swinene va fanekele ku pfula router ya vona kutani va ta ku kuma pin leyi va nga ta yi tirhisa ku khonekitana na Wi-Fi ya vona leyi yi nge le fonini ya vona.

Ni nga endla leswaku ni teka ni tlhela ni Swi leswi ni faneleke ku switirhisiwa hinkwaswo i swa nkoka loko ni kuma nkarhi ni tirhisa i-Fi ya mani na mani hikuva a hi vanhu hinkwavo hi nga na ti Wi-Fi emakaya ya hina.

U fanekele u make sure leswaku u na ti-data kumbe u khonekitile eka Wi-Fi, kumbe u na airtime hi kona u nga ta teka u magoza ya leswaku u tirhisa WhatsApp kumbe TikTok, hikuva swilo leswi a swi tirhi loko u ri hava data kumbe inthanete.

Ti endla leswaku vanhu lava va lavaku ku hungasa kumbe lava va lavaka ku ta vona swilo endhawini leyi ku nga na vanhu va tala, va kota ku fikelela kumbe vanhu lava va kalaku ti-DVD leti va va kota ku fikelela vona tifilimi to karhi. Va kota ku fikelela va kota ku pfuneka va vona tifilimi hi ku hambahambana ka .

Hileswaku laha tikweni ra hina South African Dzonga hi hluphiwa hi loadshedding kumbe load reduction ematikoxikaya. So loko u tirhisa router leyi tirhisaka betiri handle ka leyi yi tirhisaka gezi u va u vuyeriwile swinene hikuva u ta kota ku u tirhisa eeh router ya wena hambi ku nga ri na gezi.

Ku xanisiwa hi khompyuta hi loko khompyuta ya wena yi ri na virus. Hiloko wena n'wini u nge koti ku yi tirhisa khompyuta yi na na virus u ta fanele ku vita va ma IT va ku lunghisela yona.

Mina ni vona yi ri leyinene yi tlhela yi antswisa swilo swo tala. Hikuva masiku lama swilo swa ku tala hi swi dyondza swi kona ka inthanete. Swilo swa xikolo, swilo swa vutomi, swilo leswi humelelaku u nwa maphilisi lama u lavaka ku maxava u nga matwisisi u nga nghena eka inthanete va ku kombeta information hi yona.

Nkunguhato wo nyika Wi-Fi ya mahala swi nga pfuna swinene vantshwa, na vanhu lava va lavaka mitirho, na vanhu lava nghenaka xikolo. Leswaku loko va nga ri na data kumbe inthanete va nga famba va ya tindhawini leti ku nga na Wi-Fi ya mahala.

Mina hi mavonele ya mina a ni ta ku tindzimu hinkwato a ti tekeriwi enhlokweni, tindzimi to fana na Xitsonga a ti na ti soap kumbe ti drama ta tona. A yi ri kona leyi a va ku i Giyani Land of Blood, kambe a yi lastanga kumbe ku tshama nkarhi wo leha yi karhi yi tirha. Aniswitivi ku ku humelele yini kumbe ku endleke yini hi yona. Ti-drama tindzimi leti nga kona eka thelevhixini ngopfu i tindzimi ta Mazulu, na maXhosa na maTswana, hi tona leti fambaka emahlweni eka thelevhixini, hi tona ti nga na ti-drama na ti soapie kambe tindzimi ta Xitsonga, maVenda ko va titsongo ntsena, hikuva eka soapie yo karhi u ya kuma munhu un'we ku rinyena Mutsonga u ya kuma munhu un'we ku ri yena muVenda.

Iphone yi hambanile swinene na Samsung, hikuva Iphone swilo swa ku tala wa swi hakelela, u tlhela u hakela u kuma space n'hweti na n'hweti, u tlhela a wu swi koti ku tirhisa ti-social midiya to tala u ri hava data. Yi tlhela yi hambana swinene hi ndlela ya ku tirhisa music. Music wa Iphone wu rhasa swinene ku tlula ta Samsung, na kona Iphone ti-picture ta yona ti va ti sasekile ti ri kahle ti endla onge u lo teka hi photographer. Samsung i foni ya kahle swinene loko u nga landzeleli swilo swa ti fonto na music loko ku ri ku u lava ku ta yi tirhisa for internet, na swin'wana na swin'wana, leswi nga kona hikuva Samsung ya durha loko u lava ya kahle leswaku u ta kota ku teka ti fonto hi yona.

Yi nga lulamisiwa hindlela leyi loko a court vaendla nawu, wa leswaku loko munhu a xanisa van'wanyana e eka inthanete u fanekele a khomiwa a tshama switokisini mikarhi yo karhi, a tlhela a va na criminal record. Vafanekele ku swi basisa ekhoto hikuva masiku lawa loko u xanisa munhu eka inthanete u swi yisa ekhoto a va swi yisi emahlweni nakona case ya kona a yi last-i nandzu wa kona a va wu landzeleli.

Mina tani hi muxavi mbilu ya mina yi vava swinene. Hikuva mali ya mina ni ta va ni nga yi tirhisanga hinkwayo. A va fanekele va ku loko data ya wena yi expire nkarhi wa ku yi expire u nga se yi heta, va wu ngetelela u ze u kota ku heta data ya wena, hikuva data yi durha swinene South Afrika, ngopfungopfu eka network ya Vodacom data yi durha swinene. Mina a ni ta ku data va fanekele va yi endla leswaku ku ri loko yi expire wa ha ri na yona va ku nyika nkarhi wo yi tirhisa.

Hikuva hi xitalo swihangalasamahungu hi inthanete a va hangalasi a swilo swa ntiyiso, na kona va hangalasa swilo swa mavunwa hi xitalo, a varhangi va lavisisa kumbe ku la ku ta tiva leswaku ri timhaka leti i ta ntiyiso kumbe a hi ntiyiso, vo hangalasa mahungu malamo. Mina a ni ta ku ku hangalasa mahungu a swi fanelangi swi va kona hikuva munhu wa swi kota ku hangalasa timhaka ta nkosi wa munhu, laha vanhu va nwini wa mufi va nga se ze va vika hambi ku ri ku tivisa vanhu hinkwavo. Swi nga onhela vanhu vo tala u kuma leswaku ri n'wana u le xikolweni, u swivona timhaka ta nkosi wa ka vona eka mahungu, laha va vatswari va yena hambi ku ri vamakwerhu wa yena a va nga se nwi byela. Swi onhela ngopfu ku hangalasa mahungu eka internet.

Swi onhela vana swinene hikuva va vona swilo leswi va nga fanelangiku ku swivona loko va ri exikolweni nakona va tlhela va dyondza swilo swo biha.

Data ya ti-cellphone hileswaku u kota ku vona leswaku ri foni ya wena yi na xipeyisi xa ku fikela kwihi eka nkarhi wa sweswi. Nakona loko data ya wena ya cellphone yi tele ngopfu, swi endla leswaku ku ri inthanete ya wena ya riqingho yi nga ha koti ku tirha kahle, hikuva a yi nge swi koti ku teka mahungu lamantshwa. So swi endla leswaku ri data ya wena ya cellphone, loko yi tele yi nga koti ku tirha kahle eka inthanete swi fanekele leswaku ri loko u ri na foni kumbe selulafoni, u fanekele u tshama u cheka leswaku data ya wena yi fika kwini hi mikarhi yin'wani yo tala hi yona yi endlaka leswaku ri selufoni ya wena yi nga koti ku nghena eka inthanete kumbe ku u tirhisa inthanete hindlela leyi faneleke.

Swi pfuna swinene ku tiva ku tirhisa data ya wena hi ku gwetlisa, hikuva minkarhi yi n'wanyana u fanekele ku nghenela hi ti-call ta ka WhatsApp, kumbe swin'wana na swin'wana swi humelela, leswi lavaka inthanete hi xihatla. Kambe loko u tikeriwa ku tirhisa data ya wena swi ta endla leswaku u nga koti ku fikelela xiyimo lexi u nge leka xona hi xihatla kumbe ku hundza eka xona hi xihatla hikwalaho ka ku va u tikeriwa.

Hi leswaku vanhu va hakela data eka xilo xin'wana na xin'wana vanhu masiku lama va hakela data ku nghena ka Facebook, ku nghena ka Twitter, ku nghena ka Instagram ka ha ri hava na so social media na yin'we leyi tirhaka ku ri hava data masiku lama, hi tona leswi fihliweke tihakelo teleto hi swona sweleswo, vanhu va ku tala va hakela data eka xilo xin'wana na xin'wana hi swona leswi fihliweke swi fikeleriweke eka swilo leswiwani.

ku hunguteka ka vahlayi lava kandziyisiweke hileswaku vanhu va lava va ti-journalist lava va tsalaka ti-newspaper va ta lahlekeriwa hi mintirho ya vona na swilo swo tala hikuva masiku lama vanhu va kuma mahungu eka ti-social media, eka tirhediyo na le ka swin'wana na swin'wana swa swa tifoni vanhu va kuma kona timhaka leti endlekaka etikweni masiku lama a swa ha fani na khale laha vanhu va kumaka timhaka emaphepheni loko va xave ti-newspaper na swin'wana na swin'wana, sweswi swilo swi cincile ku kuma timhaka u fanekele u va u ri na phone kumbe u ri na rhediyo hi swona leswi swi fambaka emahlweni.

Vatirhi va nga swi kota leswaku ri va engetela mali leyi tlulaka mpimo wa khampani hi ku va va kokeriwa mali yo karhi n'hweti na n'hweti eka muholo wa vona, hi swona leswi nga ta endla leswaku ri va kota ku tlula khampani leyi eka hi kwalaho ka swilo leswi leswi endlekaku, so khampani loko yi lava ku ta kota swilo swo fana na leswi yi fanekele yi koka mali yo karhi eka vatirhi n'hweti na n'hweti.